Dumela lebitso la ka ke Cardinal Daartoe. Ke founa mabapi le data mona ke rekile data ya mashome a mararo hora e fetileng empa e se fedile. Ea mmakatsa hobane ha e ke e etsahala, ha ke rekile data ya mashome a mararo e dula founung ya ka hora tse ka reng di tshelela ke ne ke batla ho tsebisisa hore e ba bothata ke eng e ba bothata ke network ya ka kapa bothata bo ka thekong ya lona? Ke kopa thuso hle.

Ee, data e ya tura matsatsing ana data e re ja haholo pokothong matsatsing ana. Bothata ko re ntho tsa bophelo tsa kasheko kaofela ke technology ebile ke foune di hloka data. Jwale nna kgopolo ya ka e ne e le hore batho ba sebedise nthwena e bitswang Wi-Fi ha o connect-ile Wi-Fi o kgona ho patala tjhelete e nyenyane e ebe o sebedisa internet kgwedi kaofela. Data e ya ja tjhelete kapo pokothong e ja haholo.

Ke boloka data ya ka ka ho etsa tsa bohlokwa se ka ho batla mosebetsi ho check-a di-email tsa ka. Ho romela melaetsa e bohlokwa via WhatsApp. Ha ke bapadise ka data ha ke download ntho tse sa tsebahaleng ha ke bapale di-game ka data ke ya e hlokomela data haholo e fela ke na le nthwena e bitswang Wi-Fi. So, ka nako engwe ke tle ke sebedise Wi-Fi neng neng ke switch-etse back ho data yaka mohlomong ha o so na le bo loadshedding jwalo jwalo.

Tsa ka di data bundles ke di reka bank account-ong ya ka ke sebedisa APP ya bank account ya ba ke reka di-data moo ha ele hore ke batla di-data tse leng re di nako e telele ke di reka ha Telkom ke star one two three hash ebe ke ya ho old times airtime based ya unlimited ebe ke reka yona e leng two hundred and forty feela e be e last kgwedi kaofela e qala ka twelve o'clock midnight e be e fele ka seven o'clock ya mantsibuya eya dula ho nna ke ya e thabela hoba ke kgona ho etsa tsohle tse ke batlang ho etsa ka tsona.

Dumela molekane wa ka le kae re teng? Ntate ne keo founela ho tsebisa ka taba ena ya data atjhe data e a tura atjhe data e ja tjhelete data e qete ya tjhelete. Jwale ntate leano la ka e ne le hore re late nthwane e bitswang Wi-Fi. Ke w bone ba e buwa mane bo di-TV le di-radio-ng jwale ntate ne ke re re mpe re kenye yona hobane yona e tla re bo lokela tjhelete ha e le data yona ntate atjhe e ja tjhelete e tla be e sale ke ho kopa tjhelete ya mehla ena le matsatsi ka nako tse ding o ke se ntshepe hore ke ya data hobane jwale data ya teng e phakisa e fele.

Dumela, lebitso la ka ke Edanal Dadu. Ke tlile ka taba monana ya data ya ka data ya ka e fedile bosibu empa ha ke so ke ke be ke e sebedise. Atjhe, e nkutlwisa bohloko hobane ke ya e hloka data ena ke batla ho apply-la mesebetsi e leng hore ne ke itse ke tla e apply-la hoseng hwa kasheko ne ke kopa le rarollela bothata bona ba data ya ka hobane ha ke so ka ke ba le bona kapa haeba e le hore bothata ba ka bo rarolleng ke tla mpe ke tjhentjhe network ke batle network e nngwe.

Mmuso o ka thusa setjhaba ka hore o kenye fibre. Ho na le nthwena e bitswang fibre ha e kentswe lelapa le ka lelapa ba ka lokela ke ho kenya nthwena e bitswang Wi-Fi ya ba ho ba betere ho setjhaba. Ha re le bahlano ka tlung re sebetsa re kgone ho kopanela re e patale Ebe kgwedi kaofela ha re sa hlompheha. Keletso ya ka ho mmuso ke hore lekeishene le lekeishene le kenyetswe nthwena e bitswang fibre se ka makeishene a mang a sa na le yona le makeishene a e hlokang mmuso ha phethahatse.

Moo mo ke dulang teng ho rekiswa data hohle. Hoba re na le dishopo tse ngata re na le di-garage tse pedi re na le bona Boxer re na le mall o seng hole jwale poleke tsa ho rekisa data dingata haholo ha ke bone monyetla.

Boy boy wa bona jwale o bapetse ka data and-e data e fedile and-e jwale bophelo ba kasheko bo bo turu data e e a tura ngwanaka. Tjhelete ena e ke rekang data ka yona ke tjhelete e nkabe re reka borotho ka yona. Jwale tje ha o qetile data and-e nna ke batla mosebetsi ka data ena tlamehile ke tlo nka tjhelete ya borotho ke reke data ka yona data e ya tura ngwanaka ha esale ntho ya ho bapadiswa. Dintho di ya nyolohile bophelong o nke hlooho o hlokomele.